Ngingazihlola ngokuthi, ngifake izitshalo, ngifake nomanyolo ukuze ngibone ukuthi lo mhlabathi ufanelekile ukuhlanyela izitshalo noma udinga ukuqeqeshwa ukuze ukhiqize izitshalo.

Kuletha ushintsho emphakathini, futhi kwenza amathuba emisebenzi kubantu abahlala emphakathini, kubenza babe nolwazi mayelana nakwezolimo, futhi bakwazi ukuzenzela imali ukuze baziphilise.

Ngingagayina ummbila, ngenze impuphu ngidayisele abantu basemphakathini wangakithi ukuze ngizenzele imali.

Ukuthi aphathe kahle amakhasimende awo futhi bezizwe bejabulile, futhi baphatheke kahle ngale nto abayidayisako futhi nabayithengayo bahlale bejabulile.

Ngingaqasha abantu abazosebenza ekuvuneni, futhi sivune bese sakha ilisu lokwenza lokuthuthukisa imisebenzi emphakathini wangakithi, futhi abantu bazithole banemsebenzi abawenzayo.

Ukulima okujwayelekile ukuthi sitshala izitshalo, kodwa ukulima okuphilayo ilesikhathi sokuthi uma siya kongcwatshwa abantu.

Ngokuthi abantu babhebhethekise le ndaba, futhi bakhangise kabanti ngalo kuvezwe ephepheni, futhi kwenze izinto zibe lula.

Kungeza ulwazi kubasebenzi, futhi kwenza izinto zibe lula, futhi benze umsebenti kamalula, futhi nabathengi bahlale bejabulile futhi baphatheke kahle.

Ukuthi asebenzise umanyolo, futhi ahlanyele endaweni ehlanzekile, futhi nesimo sezulu sibe sivuma kuleyo ndawo.

Ngingamcebisa ngokuthi, afune usizo kubantu, amadoneyshini ukuze akhone ukufaka amapayipi wamanzi, bese akhone ukuhlanyela ummbila wakhe, ukuze azovuna izitshalo zakhe ekugcineni.

Ukuyihlanza, uyigcine indawo ihlanzekile, futhi uyinakekele ngesineke nangothando.

Ukuvuna izitshalo esinothile, nokuthi uvune ngesikhathi esifanele njengesimo sezulu, futhi isidingo semakethe ukuthi uveze okubonile ukuthengise, ukhangise, abantu bakubone bakuthenge.

Ukuthi abalimi basebenzisane namabhizinisi endawo, ukuthi baciniseke ukuthi kusetshenziswa ukudla okungeziwe, ngokuthi basebenzisane nabo ukuthi babathengisele izitshalo zabo abazilimayo, futhi izitshalo zabo zitholakale ezitolo, bantu bakwazi ukuzithenga bazisebenzise.

Ukuthi uba nesikhathi sokubheka izitshalo zakho, futhi uzinakekele ngalo kufanele ngesikhathi, futhi ngalo kufanele.

Izitshalo zamaveji, ngoba izitshalo zamaveji hhayi . Izitshalo zamaveji zidinga isineke, futhi zidinga amanzi amaningi. Zidinga isimo sezulu esihambisana nesikhathi salo. Azidingi langa, azidingi, zidinga ukutotoswa ngendlela efanele.

Ukuthi abavuni bahlale baphephile, futhi bavune ngesikhathi esifanele, futhi bavune ngendlela efanele, efaneleke nezitshalo zabo.

Angasebenzisa amakhemikhali afanele njengomanyolo ukuze agcine izitshalo zakhe ziphephile futhi zihlanzekile.

Konakale ngekhathi athatha izinkomo, izinkonyane, nezinkunzi, azehlukanisa. Bekumele ngabe uzigcine ndawonye, wazikhulisa ndawonye, okuningi bekuzozenzakalela kuleso sikhathi.

Kungayenza umhlabathi unothe, futhi ube ufaneleke ukuthi kutshalwe izitshalo kuwo, futhi ukhicize izitshalo ezinothile, futhi ezizinhle.

Indima engadlalwa izidingo zezimakethe ekuncumeni ukuthi, bakhangise izitshalo, futhi bazithengise benzele abantu abavuna ngesandla ekucopheleleni elibafanele.

Angasebenzisa le ndawo ukuze atshale kuyo njengesibaya la bekunemfuyo khona. Angenza amasimu la azokhona ukuthi atshale khona izitshalo zakho. Loko kuzomenzela ukuthi izitshalo zakhe zinothe, futhi zikhule kahle.

Mhlawumbe umhlabathi awukanothi, futhi kungahle kube isimo sezulu singavumi, sibe sibheda, futhi kungabe abe adinga amakhemikhali njengawo omanyolo, ukuze izitshalo zakhe zikhule.

Ukulima okuphilayo, kunendlela yakho yokwenza ukuthi izitshalo zikhule futhi zindlondlobale, futhi ukulima okujwayelekile kunendlela yakho nakho yokusebenzisa umhlabathi ukuze kwenze amasu okuthi izitshalo zikhule kanjani, futhi baphumelela kanjani ezitshalweni zabo.

Ngoba unomsoco, futhi unempilo futhi uhlanzekile.

Yebo, kufanele azame ukuzihlanganisa izinkukhu zakhe, ngoba ekugcineni vele kufuneka kube kuhlangane eyesidoda neyesimame ukuze kube nalenye izinkukhu eziba khona. Kumele azame ukuze abone ukuthi bekuliqiniso noma beku amanga abamuxwayise ngakho.